Nakong ya hona tje ho se o sebediswa tsela e nngwe ya ho fetisa molaetsa. Ho se ho kene seo ba se bitsang ka WhatsApp. WhatsApp o kgona ho romella motho molaetsa hona tje. A o bone hona tje ebile a o arabe hona tje. Whatsapp ena o kgona le ho founela motho, o bue le yena. O kgona le ho mo send-ela molaetsa eo o record-ileng le yena a kgone ho o araba ka nako eo a bonang molaetsa.

O kgona ho kena ho Google, o batle seo o ka se shebellang, ditshwantsho tseo o ka di shebellang internet-eng. O shebelle, o shebelle. O kgona le ho fumana dipina internet-eng. O mamele dipina tseo o lakatsang ho di mamela ka nako eo o lakatsang ho di mamela ka yona. Seo ha se molaong. Empa ba bangata batho be loreng ba etsa jwalo.

Re tlameha ho bona pele hore o rekile data a tsamaya nako e ka ikanang a kgutla ka mora nako e ka kanang hobane ho ka etseha hore o e kentse data. Ya dumela ho kena founung ya hae mme a e sebedisa ya fela data ha a qeta o a kgutla o re voucher ena ha e kene ya data founung ya hae. E re e sebedisitsweng ha e le yena e sebedisitseng. Ka hoo ke ka kopa ho bona di-sms tsa di fumaneng founung ya hae. Molaetsa o tjhong hore ka nako e itseng data e ile ya kenya founung ya hae na.

Dumelang, baithuti beo ke balang le bona. Ke bile le mohopolo wa hore hodima re dula re na le loadshedding, motlakase o dula o tsamaya ebile ha motlakase o sa le yo, Wi-Fi ya rona ya sekolo ha e sebetse. Mme ke ile ka nahana hore ho ka ba jwang ha re ka batla tsela ya hore re sebedise letsatsi hore Wi-Fi e be teng. Re kgone ho sebedisa tse bohlokwa tsa dithuto tsa rona. Letsatsi le tla etsa hore matla a kgone ho kena ho Wi-Fi e re Wi-Fi e kgone ho kopana le di-phone tsa rona kapa le di-computer-a tsa rona. Mosebetsi wa rona wa sekolo o kgone ho tswela pele.

Ha ke qala ho sebedisa network ena e ne e sa mphe mathata, e ne e tshwara ke kgona ho founela bakgotsi ba ka. Ke qoqa le bona le family ya ka, ke qoqa le yona. E itse ha nako e ntse e ya network e na le ho tshwara, e na le ho tlohela moo o sa ntse o re o founung le mokgotsi wa hao e tla thola fela e seka bua. Empa ha o re o sheba phone nako e ntse e tsamaya e ntse e tsamaya. Ke ha airtime ya hao e jeha. Ke nahana ho tjhentjha network ena. Ke batle network e betere, e sa sokodiseng.

Ha ke qeta ho reka motjhini o rekisang data ke tla nka pampiri, ke ngole haholo, ke behe ka ntle mane ke gate-ng. E re ha motho a feta a kgone ho bona hore ke rekisa data. Ka hoo a tlileng a tlo reka data ho nna o tla kgona le ho bolella ba bang hore ke rekisa data.

Mmuso o ka thusa setjhaba sa hore ba kgone ho kenya Wi-Fi di-clinic-ing, di-library le dikolong moo e leng horeng batho ba ka kgona ho etsa seo ba se hlokang. Sa bohlokwa difounung tsa bona, ba eme clinic-ing, library kapa sekolong. Hoba tse ding tsa dintho tse bohlokwa ra hloka ho di etsa, empa ha re kgone ho di etsa ka baka la hore data e a tura. Jwale ne re kopa hore mmuso o kgone hore kenyetsa Wi-Fi.